Di ama, ba tlhoka tiro ka gonne ba bangwe ba bone ga ba kgone go fitlhelela di data tse e leng mahala tse tse di leng mo seterateng.

Ke dirisa data ya Telkom e e bidiwang LTE, ke forty-nine rand e tseya fourteen days, three gig. Ke ya letsatsi lo lotlhe, three gig e nngwe e bereka bosigo from ka twelve AM. Ke tlhopa yone ka gore e ngata ya nthusa, le fa ke batla go kena ko internet-e ke dira le dingwe hape.

E ke e rekileng mo kgweding, ke ya Telkom, ke dirisitse forty-nine rand. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse a lebelele ke data e kang-kang e rekiwa ka bokae.

Ke data ya ten gig e nka itumelelang . E nka e dirisa ka kgwedi yotlhe, e tsene ka di one ka kgwedi.

Five G ke bona, o ka re data ya five G ke yona e e turang, ka gore di data ne go le kaone gore motho a ka di reka, di a dula kgwedi kaofela.

Go tlaya ka gore o dirisa network-e e feng ya data, a tsenye di-number tsedi ngotsoe mo pampiring e a rekileng data ya yone.

Fa data ya ka e fela pele ga nako, ke reka data e ngwe gape. Se ke se dirang go netefatsa gore data yaka e bolokegile, ke go sa kene internet-te gantsi.

Ke reka moya, e be ke sheba di data tse e leng teng ka lona letsatsi le ke rekileng ka lona. Fa ke dira jwalo, ke kgona go dirisa madi a ka sentle.

Nka kgona go mo aroganyetsa e ke nang le yone, ke sebedisa number ya starter pack-e, se ke se berekisang. Ke kenye phone number ya hae, ke mo aroganyetse data.

Batho ba ka duedisa di limited data deals, ka gonne ke tsona tse di berekisegang, and-e di tswa di le dingata fa o di reka.

Tiriso ya mogala e botlhajana, e siame ka gonne baithuti ba kgona go ithuta le dilo tse di diragalang mo botshelong ba gompieno.

E re thusa ka dingwe tse , dingata le ka dithuto tse re batlang go di fetsa e re tswela mosola ka gonne e re etsetsa mosebetsi o be bonolo sebakeng se se ngata.

Ga gona sengwe se ke se bonang se kenyana tsietsing ka thekenoloji ya gompieno, empa ditsietsi tse di leng teng ke go berekisa thekenoloji go fa dikarabo mo dithutong tse dingwe.

Thekenoloji e tlile go nna e gola ka gore ke karolo ya maphelo a rona, ke ntho e re kgonang go ka yona fa re batla go dira dingwe tse dingata. Maitirelo a teng a re thusa ka dingwe tse dingata, ke ka go thekenoloji e tlileng go dula e gola.

Botlhale ba maitirelo le botlhale ba motho ga bo tshwane, maitirelo a kgona go dira dingwe tse dingwe tse motho a ka se kgone go di dira, jaaka go kgobokanya data ya monagano wa motho. Ba rata go berekisiweng ga maiterelo, botlhale ba motho le monagano o berekisiwang ke motho wa botshwane le ba maiterelo.

Botlhale jwa maitirelo bo berekisa thekenoloji le analytics tsa go process-a data, bo ka se tshwane le bo, ba motho, ka gore motho o nagana ka tsela e e fapaneng, o tshwana le ya maitirelo.

Bo amile matshelo a rona ka gongwe dingwe tse dingata tsa re ne re di dira ka maitirelo go ngodise dingwe tse . Fa ne re sa kgone go fitlhela di polekeng tseo tse tshwanetseng re ye go tsona, ka lebaka la COVID-19, re ne re dirisa maitirelo, ne re sa fitlhelele ko bathong go ba bona, empa ne re berekisa maitirelo gore re kgone go tseba ka maphelo a bone.